Bokotsi jwa go tsamaya mo dibeseng tse di senang mabante a pabalesego ke gore fa go ka nna le kotsi kgotsa goromelo mo tseleng, bapalami ba ka thata mo dithokong mme ba ka utlwa dikgobalo tse di botlhoko kgotsa ba itemogela dikotsi tse dikgolo. Mabante a pabalesego a thusa, a thusa go tshwara mmele sentle go thibela gore motho a thata kgotsa a we. Go botlhokwa gore dibese di nne le mabante a pabalesego mme go dira jalo go fokotsa kotsi ya go latlhelwa mo ntle ga setilo kgotsa go itemogela dikotsi tse di ka tlisang botsogo jo bo kwa tlase.

Fa ke ne ke le mo seemong sa go dira diphetogo, ke ne ke tla tokafatsa go duelela dipalangwa ga bagodi ka go rulaganya mekgwa e e bonolo ya tefo, jaaka tefo ka karata kgotsa USSD mo difounung tse di tlwaelegileng gore le bagodi ba ba sa diriseng di-smartphone ba kgone. Gape ka ruta bagodi ka mekgwa e mešwa ya tefo ka ditiro tsa thuto mo metseng le mafelong a ba nnang mo go one. Seno se ka dira gore bagodi ba ikutlwe ba akareditswe ba tsamaye ka le tshiamo mo .

Tshegetso ya setšhaba kgotsa puso, e ka fetola botshelo jwa batsadi ba bagolo ba ba nang le mathata a go tsamaya ka go tlhoma dipalangwa tse di kgethegileng, tse di ba tsayang mo magaeng a bona go ba isa dipetlele, mmarakeng le mafelong a botlhokwa. Go ba naya dithuso tsa ditlhako kgotsa didiriswa tsa go tsamaya jaaka di-wheelchair le di-walker gape ba ka ba tlhomela maloko a setšhaba kgotsa ba direla ba ba tlhokomelang ba ba ba etelelang kgotsa ba ba thusa letsatsi le letsatsi mo ba dulang teng.

Nako e ntsi e o ka fitlhelang batho ba mmalwa mo tereneng, ke ka nako ya bosigo morago ga ditiro, kgotsa mo mafelong a beke, jaaka Mosupologo go ya ka Labone, bosigo kgotsa matsatsi a mafelo a beke mo mesong kgotsa bosigo, mme o ka itse se ka go lemoga phitlho ya batho nako le nako fa o tsena , ka dikitsiso mo didirising tsa dipalangwa tse di bontshang nako ya dipalangwa le palo ya bapalami, ka maitemogelo le go bua le bapalami ba bangwe kgotsa badiri mmogo, mme e ke nako e siameng ya go dirisa terena fa o batla kagiso le sebaka se se botoka sa go nna.

Ditirelo tsa e-hailing di ka tokafatsa pepenenego le tshiamo ka go supa tuelo pele ga leeto, go letlelela bapalami go bapisa tlhwatlhwa le go dirisa App-o go latedisa tsela le nako. Bapalami ba ka kgona gape go tlogela dintlha kgotsa maikutlo go thusa go tokafatsa ditirelo. Go na le ditsela tsa tuelo tse di bolokegileng mo inthaneteng tse di fokotsang dipuisano tsa madi. Fa go na le kgotlhang, bapalami ba ka begela mathata ka App-o mme ditirelo di ka rarabolola bothata ka bonako. Tsela e, e dira gore bapalami ba nne le tshepo, pabalesego le tshiamo mo dipalamong.

Go sireletsa pabalesego ya gago fa o dirisa ditirelo tsa e-hailing, netefatsa pele gore mokgweetsi le koloi ke tse di tshwanang le tse di mo App-ong se palame o le nosi bosigo fa go kgonega, mme o dirise tshegetso ya go abelana leeto le mongwe yo o mo tshepang. Se ka abelana nomoro ya gago ya founu kgotsa tshedimosetso ya batho, nna o le tlhagafetse fa o tsena mo koloing mme o dire tshekatsheko ya ditlhopho tsa .